Nakong eo dijalo di ntseng di qala ho hola. Ke moo re tlo qalang ho di hlaolela ele hore ho dule ho hlwekile moo di tla beng di ntse di hlahela teng. Re tlo qala hape re se re di tshela ka meriana e bolayang dikokwanahloko tse ka bang di ipatile hona ho tsona moo.

Tjhe, ha kena tsebo ya mofuta oo. Ke nahana lebakabaka la mantlha la hore ebe batho boholo ba lahlile tsebo ya mofuta ona. Ke lebaka la hore batho banana ha ba sa phela mahaeng. Boholo ba batho ha ba sa thabela ho phela mahaeng, ba se ba tla mona ditorotswaneng ba tlo tsoma metsungntsunyane hona teng. Jwale mona ditoropong, ha hona nako ya dintho tsa ho tshwana le tseo bona batho banang le ditsebo tsa dintho tsa mofuta oo.

Batjha ba heso, bophelo ke ntlolanang ntlole. Ka ho tjho tjenana, ke bolela hore bophelong monana re tlametse re fumane mekgwa yohle ya ho iphedisa. Mme ho ya ka nna, temo ke e meng ya mekgwa e bonolonolo ebile e atameleha ho mang le mang ya batlang. Ebile le ditjeho ele tse ka kgonwang ke mang le mang. Ka hona ke bolela hore, re ka iphedisa ka temo ntle le kgwao ya letho. Re sa tsotelle mosebetsi ho tswa ho mang kafa mang. Ka ha re se re hlokometse hore menyetla ya mesebetsi e ya fokola.

Hangata le hangata, batho ba phela seo ba dumelang ho sona. Mme batho ba toropong hangata o tlo fumana hore ha se batho banang le nako, kafo sona sebaka sa temo. Ho mmeng seo, se ba hlwekisa thahasello tabeng ya temo. Be! Ho hloka thahasello hoo wa bona, ba se ba ho fetisetsa baneng. Ba hlwekisa bana tshepo temong.

Eya, ke ae amohela taba ya mofuta oo. Basotho ba re, kopano ke matla. Ho mmeng, ke a dumela hore batho ba bang bana le poloko ya dipeo tsa mofuta o jwalo, ba bang bana le mokgwa theko ya tsona. Ke dumela hore senana se ka thusana ka hore dipeo tseo di fumanehe ha bonolo. Mme dijalo tse jwalo di kgone ho dula di le teng hobane kena le tumelo ya hore re a di hloka.

Dihwai tsa heso, bophelo bo teng temong. Sena seo ke se buang ke se bone ke mahlo a ka a mabedi selemong sena sa ho feta. Temo ya ka ile ya atleha haholo, ka kgona ho rekisa ho feta ka mokgwa oo ke neng ke nahanne. Ho mmeng, ke lakatsa hore eke ba bohle re ka atlehela temong. Ke labalabela hore ke ka le thusa ka mekgwa yohle, ka le thusa ka ditjhelete ra kgona ho fumana dipeo bohle esale nako. Mme kene ke nahana hore re kopaneng sebakeng sa dipitso ho tla fumana ditjhelete tsena ka Moqebelo.

Joh! Mme ha ke so bone ntho e jwalo pele, kene ke qala ho e bona. Polasing ya ntate selemong sa ho feta mona, re ile ra hlaselwa ke dikgohola tse mpe haholo. Ya ba dijalo di senyehile tse tsohle, ra kotula ha ho letho. Ke teya, ke hlapanya hore sena kene ke qala ho se bona e sale ke etswa motho. Ntho e mpe hakalo.

Dinawa ke tse ding tsa dijalo tse hlokahalang haholo. Ha ele mona ke se ke di lemile di le ngata, ke tla ho kopana le bo ratemo ba bang ba nthuse ka ho di fumanela mmaraka. Ke ka ba nna ka qhekella taba eo ka hore ke tjhentjhisane le bona, ba mfe dijalo tseo tse batlang ba di , nna ke ba fe dinawa. Le sekolong ke a tseba di ya jowa, ke tla lo tsomana le mmaraka sekolong moo. Ke mpe ke ba thuse hoba fa dinawa tseo ba tla dija sekolong.

Mmuso o tlameha ho ya dipuisanong le beng ba polasi. Mme e bang ho bonwa hore ba nkile dipolasi tsena ka bomenemene, ebile hona le bopaki ba hore di nkuwe ka bomenemene. Ba di kgutlisetswe ho beng ba tsona. Re ka thabela haholo hore sena se .

Dijalo tsa ka ke poone. Mme di batla mobu o bonolo, o manoni hore di tle atlehe hantle.

Bokamosong ba polasi ya ka, dintho tsena di tla ama polasi ya ka hampe haholo. Hobane sefefo se tlang sa tshohanyetso, se baka moferefere o moholo haholo polasing. Moo eleng hore o fumane hore dijalo le hane ntse di atlehile, ha di sa tla atleha ka mokgo ne di tlameha di atlehe ka teng. Ka hoo, ha re fumane sehlaiswa seo re di hlahisang ele thatohatsi ya mmaraka.

Nka jala thepe. Eno hee e ratuwa ke batho ba mose. Nka jala bobatsi. Hangata e hlaha moo ele horeng ho mobung nyana o thata tjena. Ho feta-feta moo, nka jala sepinatjhe ka boela ka jala le khabetjhe.

Balemi ba kgabane. Mmuso o loketse ho le thusa ebile o tlamehile. Jwale le loketse ho tla le mangolo a bontshang hore dipolasi tsena tsa lona, ehlile kannete ke tsa lona. Mme jwale, di bontshe hore na boholo ba tsona bo bokae? Le hore na le hloka eng hore mmuso o kgone ho kenyeletsa letsoho, o le thuse Mohlala, ekaba o hloka peo kapa o hloka tjhelete ya ho jala. O ka bolela seo hore polasi ya hao e tle kgone ho fumana le yona thuso. Ka bobebe bohle, ngola ditlhokeho tsa hao tse hlokahalang polasing. Mohlomong ha o hloka ho patala batho ba kofolang, re ka o thusa ka hona. Ke a leboha.